Ndhavuko wa mina u titwa kahle hi swona hikuva loko u heta ku vulavula na munhu loyi a nga na vutivi kumbe na loko u vulavula na munhu loyi a nga na vutivi byo karhi hi mhaka swilo swa ku fana na swo karhi titwa wu ri kahle hikuva na loko wo va u lahlekeriwile swi kahle kumbe ku loko ku ve u na ti-problem tin'wana ta emiehleketweni swi kahle ku vulavula na vona hi ku endzhaku ka loko i vulavula na vona i ku va i ri kahle.

swivangelo swa ku tala ka titliliniki hi lexi ku chelana vuvabyi bya ku fana na Corona virus ku nga ka COVID-19 nakona hi nga swi lulamisa hileswi landzelaka vanhu va fanele va mbala ambala ti-musk ta vona lomu etinhompfini na le non'wini.

ya vanghana yi hoxisaka swilo xa kumbe ku xandla eka mhaka ya hi leyiwani, xo sungula ku va na xitirese, xa vumbirhi ku va na xitirese ku vangeliwa xitirese ya vanghana xa vumbirhi ku ka u nga hloniphi vatswari va wena hikuva va nga fikeleli swilaveko swa wena hi ku vona vanghana va ri na swo nkarhi.

Xo sungula xo sungula ku va ku va i ri na vuvabyi lebyi COVID-19 swi kahle leswaku i tivisa lava nga le kusuhi na wena hikuva loko wo ka u nga va tivisa na vona swi nga endleka va khomiwa hi vuvabyi lebyiwani ene swi na nkoka ngopfu leswaku va swi tiva leswaku vuvabyi lebyiwani byi nga ka byi byi nga andzi loko vo swi tiva va ta fambela kule na wena nakona va ta kota na vona leswaku va tshama va ri eka nhlawulo wa nhlawulo wa vuhlayiseki.

Magoza lawa i nga wa tekaku leswaku i kota ku papalata ku papalata timhaka ta COVID-19 i ku va leswaku u nga khomani na munhu loyi a nga na COVID-19 nakona ku tshama i mbale masiki ya wena enonwini leyi pfalaka na na na tinhompfu.

Ndzi nga titwa ndzi khunguvanyekile swinene hikuva n'wana ndzi twisisa leswaku n'wana loko se a fikisa eighteen ku va a nga ri n'wana loyi a nga faneleke ku va na n'wana.

Hlohloterisa hikuva va hikuva leswaku na vanhu lava chavaka kumbe ku ka va nga ambariki swisirhelerisi eka timhaka ta masangu va kota ku ya kambela na vona va ta kota ku tiva leswaku va tshamisi njhani.

Ku kamberiwa nkarhi ni nkarhi na ku kamberiwa vuvabyi lebyi ya bya prostate cancer nakona na ku kamberiwa ka rihanyo ra yini ra miehleketo.

Xo sungula ku nga va ku ri fole xa vumbirhi switirhisiwa swa ku sweka swo fana na switofu swa vunharhu makhandlele swa vunharhu xa vumune ku nga va ku ri tihitara.

Mhaka mhaka yo hlela ndyangu hi swa maphilisi yi kahle hi ndlela yin'wani yi endla leswaku munhu a yi a va na mbeleko hi xi hi ku hatlisa a yi kahle hikuva minkarhi yin'wani swa endla leswaku ku tirhisa ngopfu maphilisi loko swi nga endli u hetelela u qhina i vabya i kota i nga ha xivelekelo xi nga ha khomi hikuva i va i tirhise ngopfu maphilisi.

Xo sungula makhandlele xa vumbirhi mafurha lomu xitofini ku tshika mafurha exitofi ni nkarhi wa ku leha xo sungula khandlele u nga ri layita i kha i lava ku tlela xa vumbirhi u nga pfuleli u mafurha ma wena u nga cheli mafurha ma wena epanini ma ri karhi exitofini xi ma kha ma hisa swinene hi swona swi cause-aka ngopfu ndzilo swilo sweswo.

Ndzi titwa kahle leswaku swi endla leswaku na hina vatswari hi nga tikiseleka nakona swi kahle hi ku swi endla ku va nga vi na vana va ha ri lavatsongo.

Eya, mirhi ya xintu ya pfuna ku horisa mavabyi ya manguva lawa swo fana na loko munhu o va a ri a tlele na n'wansati loyi a nga humesa khwiri va swi kota ku ku pfuna va ku nyika mimirhi ya kona i hola.

Xiko xikolo xi fanele ku antswisa ndhawu leyi hi ku endla leswaku va tlhelisela swakudya leswi a va swi dya ku sunguleni nakona va fanele va endla timhaka to dyondzisa vana hi mayelana ya miroho ku yi njhani eka miri wa vona swi nga ta endla leswaku vana va xikolo va kota ku ku tlhela va dya swakudya kambe kumbe va nga chavi timhaka ta miroho.

Mina ndzi vona ndlela ya kahle ku ri leya ximanguva lawa hikuva loko u lava ku kunguhata ndyangu wa vulavula ka t-professional ta wena nakona wa swi kota ku ya exibedhlele i ya i ya endla nkunguhato wa wena wa ndyangu leswi leswi nga riki na nghozi eka vutomi bya wena.

Yi tirhelela loko yi tirhelela loko munhu o va a susile khwiri ra yena nakona ntirho wolowo swi nga yi na minkarhi ya ku loko munhu o ya exibedhlele a fika a va byela ku a ndzi lavi ku tika va swi kota ku ku nyika nayiti ya ya tin'hweti ta ku karhi van'wani va teka na tiphilisi van'wani va tlhaviwa tinayiti van'wani va vekiwa tinayiti mimirhi lomu emavokweni ya vona ku va nga ha tiki.

Ndlela leyi ni nga yi tirhisaka i ndlela ya xilungu hikuva ndlela ya xilungu yona ya kahle cause ku na vanhu lava nga va ya dyondzela swilo sweswo a ku na leswi nga ta endla ku swi feyila ndlela ya xilungu hi yona ya kahle.

Leswi kombaka ku munhu u na u na xitsongwatsongwana xa khorona hi leswi landzelaka, ku va munhu a hisa mirini ni loko a tlele navusiku na ku juluka xa vumbirhi ku khohlola khohlola a nga yimi xa vunharhu ku twa la enkolweni wa wena ku tika loko u mita swilo xa vumune ku titwa u ri u nga ri na matimba loko i karhi i famba xa vunharhu na ku tsutsuma e ephakathi.

Wu kumeka eya wu kumeka hi ku enerisa vanhu hinkwavo hikuva na loko wo ya etitliliniki kumbe lomu swibedhlele wa koteka ku wu kuma na hambi i ri lowutsongo kumbe lonkulu mara ku na ku na ku u va u ri lowutsongo ku fika malembe ya ya ya kota ya .

Ina, ina i vutlhari hikuva swa endleka i kuma mirhi wo ka wu nga ri ku ku horisa hi xihatla u kuma ku walowo murhi wo wu horisa katsongokatsongo na ku ya laha u ya eka dokodela i fika i kuma murhi wo loko wo nwa namuntlha hi masiku ya vumbirhi i va i horile.

Dyondzo ya masangu eswikolweni yi pfuna ku sivela ngopfu eka vana lava ha kulaka hikuva va swi kota ku dyondzisa vana leswaku va nga endli timhaka ta masangu va tlhela va nyika na swikunguhato kumbe swipimelo swa ku loko wo endla timhaka ta masangu u nga ha hlangana timhaka letiwani se dyondzo ya masangu eswikolweni ya pfuna swinene.

Xo sungula ndzi nga rhandza ku va byela leswaku ri va famba va lava vaxavisi va mimirhi va faneleke va fanele ku ya pfula switifikheti swa vona swa ku ri mabindzu ya vona ya pasisiwile ku va va xavisa mimirhi yeleyo naswona ku ku ri va ta kota ku ta cheka leswaku mimirhi leyi va yi xavisaka i mimirhi ya ntiyiso kumbe ya yini ke.

Ya kahle ya masiku lawa i mimirhi ya le xibedhlele kumbe i mimirhi ya ximanguva lawa hi ku ri mimirhi ya ximanguva lawa ya swi kota ku horisa hi xihatla nakona masiku lama ku tele tin'anga kumbe vanhu lava nyikaka miri mirhi ya xintu yo ka yi nga ri enawini.

Makhombo ya lava nga yimbangiki i ku ri lomu hala mahlweni ka vona ti-bacteria na ti-virus swi tshama ngopfu kona nakona vanhu lava ka va nga yimbangiki va va kahlula ku khomiwa ngopfu hi mavabyi swikini swa vona kumbe tinyama ta vona ta hala mahlweni ti ti kahlula ku khoma ngopfu mavabyi.

Leswi leswi swi nga kona ni nga hlawula xisivambeleko swa manguva lawa hikuva swa manguva lawa va swi kota leswaku mbeleko wu nga vi kona hikuva swi va mimirhi ya vona yi va yi chekisisiwile kumbe tiphilisi ta vona ti va ti chekisisiwile hi va ti-professional kumbe madokodela lava nga swi dyondzela.

Bya ndhavuko i va va langutana ngopfu kumbe va ya va ya cela mimirhi ya vona enhoveni se lebyi bya ximanguva lawa va langutana ngopfu na tiphilisi leti nga chekisisawa na hi ti microscope a byi ceriwa enhoveni ku tirha tikhemikhali.

Eya, ni vona swi lungherile hikuva vanhu lava xisati va nge swi tivi swa vanhu va xinuna hikuva vanhu na xinuna hi vona va tivaka ku fambisa swilo leswi hikuva ta va na na vuxokoxoko byo enta hi timhaka ta vavanuna.

Mfumo wu fanele ku endla swikolo hakanyingi leswaku va kota ku dyondzisa vanhu lava ka va nga swi kotiki ku ti yimela ku kota ku ti yimela hi voxe nakona mfumo wu fanele wu wu lavisana na switirhisiwa swa ku dyondzisa vanhu lava ka va nga koti ku ti endlela swilo va kota ku ti endlela sweswi switsongo nakona va fanele va lava vanhu lava nga ta pfuneta xisiwana xin'wana na xin'wana kumbe munhu loyi a nga kotiki ku ti endlela swilo hi mavoko ma yena.

Khampani tikhampani kumbexani ti tindzawulo ta migodi ti na swilo swa ku tala leswi nga na vuhlayiseki hikuva va kota ku boha vanhu loko va nghena ehansi leswaku loko maribye ma wa va kota ku va hlomulela handle xin'wani vanhu lava vavisekaka va na ti ti-medical aid ta ku loko va vaviseka va kota ku attend-iwa hi va madokodela lava nga na ntokoto.

hawa nhlayiso wa rihanyo emakaya a wu enelanga xo sungula emakaya vanhu va nyamalala loko se va nyamalalini swi swi nga tiveki no va va nyamalarile va ya kwihi nakona loko se va ya kumeka va kumeka va lovile.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku va ya va ya kambela hikuva loko vo ka va nga kambeli swi nga endleka va hanya na xona xi xi kota ku ku teka mirhi ya vona leswaku loko va ya swi kuma leswaku va na HIV and AIDS swi va tikela ku leswaku miri wa vona wu vuyelelana nakona loko va nga kambeli va tiva xi status xa vona swi ta endla leswaku ku ri xi va tikisela xitsongwatsongwana ha katsongokatsongo.

U fanele u fanele u hlamba mavoko loko i lava ku dya kumbe loko i lava ku khoma xo karhi kumbe u lava ku khoma munhu loyi u tshamaka na yena.

Xo sungula ndzi nga swi sivela hileswaku ni n'wi teka n'wana ni n'wi yisa eka professional ku va va ya n'wi khansela va vulavula na yena hi timhaka letiwani nakona ndzi nga swi sivela njhani swa ku va ndzi teka leswaku n'wana u fanele a nwa maphilisi.

Xikolo xi fanele xi tsala swakudya leswi vana va nga dyiku hi siku ro karhi swo fana na loko ku ve exikolweni ku dyiwa tiboncisi va fanele va swi tiva leswaku lava nga dyiku tiboncisi va fanele va swekeriwa leswi va dyaka swona hi nkarhi wo phaka.

Sungula lexi ni faneleke ku xi tekela enhlokweni i ku va u fanele a vo ni n'wi vutisa leswaku u wa swi wa ha teka maphilisi na ku va ma ku va ma lwisana na vuvabyi lebyi bya HIV na nakona hi loko u ri na yona u fanele a nga twi hi vanhu u fanele a landzelela swiletelo swa madokodela.

Xo sungula ndzi nga va byela leswaku va fanele va nyiketiwa switsalo swa vona swa la vatsoniwa hikuva le swin'wana swi tirhisiwaka hi n'wana lavan'wana a swi va tsarisi kahle. Xa vumbirhi ndzi nga va byela leswaku va fanele va va vitanela vanhu vo va dyondzisa ku famba tanihiloko hi .

Nseketelo nseketelo lowu hi n'wi kombisaka wona hi fanele hi tshama hi ri na yena hi fanele hi n'wi seketela hi ku n'wi vhakela hi tshama na yena hi vulavula na yena leswaku a ta kota ku rivala kumbe ku tsaka na yena kumbe ku titwa a ri munhu wa nkoka. Nseketelo wun'wana hi fanele hi ya hi ya n'wi hlantswela mikumba hi n'wi hi n'wi swekela.

Xo sungula hi fanele hi swi tiva hikuva swa swa endleka mi kuma leswa swa ku ri lowun'wani ndzi rhandzana na munhu loyi a nga na vuvabyi bya HIV ende na mina a ndzi na wona. Swa fanela ku va hi swi tiva hikuva loko o ndzo ka ndzi nga swi tiva a nga ha ni tluleta na mina ni kota ku vabya. Se loko ku ve hinkwenu hi va hi kha hi swi tiva hi nga ha tirhisa ku nga ha ri ku nga va swilo swo ku sirhelela eka timhaka ta masangu.

Vuvabyi bya chukela bya one na n'wa bya two byi hambana hi ndlela leyi bya one hi lebyiya bya ku ri munhu u kota ku endla xo karhi ende a byi tikiseli ngopfu. Se lebya bya bya two bya vumbirhi hi lebyiya bya ku a wu koti na ku etlela na n'wansati ende na loko u lava ku etlela na n'wansati a swi koteki hikuva a wu yi a yi a wu a wu yimeriwi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku maphilisi a ma dlayi ende maphilisi hi mona ma nga na rihanyo nakona loko va nga nwi maphilisi hi mikarhi kumbe hi ndlela vuvabyi lebyi hi nge byi koti ku byi lwisa hikuva loko vo ka va nga byi lwisi byi ta va byi va byi va dlaya miri.

Loyi a nga le ka xiyimo xa kahle na ku burisana na n'wana hi timhaka ta family planning hi le xikolweni hikuva exikolweni hi laha ku dyondzisiwaka vutomi bya vanhu nakona a swi yile hikuva loko u vulavula na vana va tele eswikolweni swi gina swi va dyondzo eka van'wana. Se loko u vulavula u ri hi le kaya swi gina swi endla ingaku n'wana waloye wa n'wi tikisela se leswi nga kahle hi le exikolweni.

Xo sungula va fanele va languta date nkarhi lowu va nga nyikiwa wona kumbe nkarhi lowu tiphilisi teto kumbe mirhi wolowo wu faneleke ku ku fikela kona ku ka wu nga ha tirhisiwi nakona va fanele va languta vito ra tiphilisi hikuva van'wana a va koti ku hambanyisa hi ku man'wana mavito ma va ma nga tsaliwanga kahle.

Ndzi swi vona swi ri kahle swinene hikuva swi ta va pfuna eku fambeni ka nkarhi.

swakudya swa vona ndzi nga swi lawula hi ndlela leyi ndzi nga hamba ndzi teka swakudya leswi nga ni chukela ndzi swi hambanyisa na swakudya leswi nga riki na chukela nakona ndzi nga hamba ndzi va nyiketa swakudya swa rihanyo hikuva ndzi teka leswa rihanyo ndzi swi veka eka ndhawu ya swona.

Hawa yi nge vi na xiave hikuva swa fana hambi mali yo ngeteleriwa va ta tshama va ri na vutsoniwa ende nakona va nga nyanya ku va va na vutsoniwa ngopfu hikuva ku va munhu wa mutsoniwa a va a ri na mali ya ku tala swi endla leswaku rihanyo ra yena ri va enghozini hikuva va ta lava ku teketela mali ya yena swi ya ti va holovisa hi mali a gina a va a xi a va na swiphiqo .

Eya swa pfuneta hikuva swi endla leswaku switirhisiwa swa vona ku nga leswi va swi fambaka hi wona swi ya swi ya lunghisiwa va kuma swin'wana.

Vanhu lava nga na vutsoniwa va khomiwa hi ndlela leyi va fanele va va na vanhu lava va tlhogomelaku naswona va fanele va va na vanhu lava va va vonaka loko va ya ekun'wana na kun'wana ku nga va exihambukelweni kumbe kun'wana.

Ku va munhu a tsandzeka ku amukela leswaku u khomiwe hi hi HIV swi tikisela miehleketo hikuva swi n'wi endla a hleketa ngopfu a ehleketa na leswiya swa ku ri a nga ha lova na kumbe ku huma ku hundza emisaveni leswi nga riki kahle swi gina swi swi endla leswaku miehleketo ya yena yi nga tirhi kahle a gina na miri wa yena wo ondza.

Murhi wa kona wa xintu ku nga ha va ku ri mavhuladleve murhi luwa wa ku ri u fanele u ya wu kha i hambana i nwa wona swi endla leswaku i rivala.

Ndzi nga va byela leswaku vatirhi loko ku ve hi na ku na vanhu lava nga swi laveki ku ku ku ku ku ku ku teka xiboho xo ya tlhava nayiti ya ya COVID-19 swi ta endla leswaku hina hi nga na yona hi va tluleta. Se a ndzi kombela ku hi ya hi ya tlhava leswaku hi ta kota ku papalateka ka vuvabyi laha entirhweni.

nga ndzi nga va kucetela leswi landzelaka vuvabyi bya chukela i vuvabyi lebyi byi khomaka munhu na wun'wani ende loko ni langutile masiku lawa vuvabyi lebyi byi khoma na vana lavatsongo hikuva vana lavatsongo a va landzeleli swiletelo naswona swi nga endla leswaku hi tshama hi khomiwa hinkwenu. Vuvabyi lebyi hi nga byi sivela hi leswi landzelaka hi tshama hi ri ku nweni ka mati ya ku tenga.

Tindlela tindlela leti nga kona ta vukorhokeri bya ku wisa loko vahlayisi va va lava ku wisa i ku ku fanele ku nga chayisiwi gireme ku fanele vanhu va wisa ku nga vi na rhasi.

Hi ndhavuko hi nga byi tshungula hi ndlela leyi hi ku endla leswaku minwala ya hina yi tshama yi ri tsongo. Se hi ximanguva lawa hi nga byi tshungula na hi ti nayiti hi ku tlhaviwa.

Munhu u fanele a landza va ndhavuko kumbe lava tin'anga va ta va ta biya muti hi switlhavatlhavana leswaku muti wa ka vona wu va wu ri eka ndhawu ya kahle.

Eya ndzi vona ku ri na ku cinca swinene hikuva vanhu va ku tala masiku lama a va ha ri ku endleni ka ka mindyangu kumbe a va ha ri ku endleni ka vana na loko va ha ri ntsongo va busy va va va va le ku papalateni ka ku endla vana.

thekinoloji yi nga pfuna hi ndlela leyiwani va nga swi kota ku endla leswaku mimirhi yi tshama yi ri kona hikuva va tirhisa thekinoloji, nakona va nga swi endla leswaku va vulavula na vanhu leswaku va va byela kumbe ku va lemukisa leswaku ku hava mirhi va fanele va engetela yin'wana hi thekinoloji hi leswi va swivitanaka ti-social media.

Ku durha ka mirhi kumbe ku tlakuka ka mimirhi swi nga va cause hileswaku vanhu va ku tala va nge he swi koti ku kuma mirhi yo ringanela hikuva na loko ku va ku kha ku vabya vanhu vo tala hikuva mimirhi yi ta xota, nakona vanhu va masiku lama va vabya ngopfu and loko va vabya ngopfu van'wana a va swi koti ku hakela leswi va swivitanaka ti-medical aid se va nge yi va ta yi pfumala lomu swibedhlele swa mahala.

Swi nga siveriwa hi leswiya swo va fanele va tsala mimirhi ya vona hi ku ya hi ku mirhi leyi yi wela eka ntlawa wihi, nakona swi fanele va endla leswaku mimirhi ya vona yi fanele yi va va yi tele kungavi mimirhi leyitsongo.

Eya ndzi vona swi ri kahle leswaku vana va ta kota ku tiva leswi nga fanela nakona eswikolweni loko vana va dyondza va ri tele swa kota leswaku koteka leswaku vana va teka leswi vana va dyondzisiwa swona hi mathicara va kota ku hanya hi swona swi nga fani na loko u ri le emakaya hikuva ta twa ingaku va lava vatswari va vona leswaku va nga hungasi.

Hikuva masiku lamawani kumbe vanhu va tala va tala ku tirhisa swidzidziharisi ku tshungula, van'wana va tirhisa timbangi kumbe swidzidziharisi leswi vitaniwaku dagga ku tshungula swo fana na mikhuhlwani naswona va va va ri swi va dakwile.

mimirhi leyi talaka ku hela i mimirhi liya ku tshungula mukhuhlwani vanhu va ku hikuva vanhu va le makaya va vabya ngopfu mukhuhlwani hikuva va tluletana a va mbali na na swi swale non'weni. Loko va khohlola a va swi koti ku khohlola kahle so loko va swi endla hi ndlela leyo swi endla leswaku nhlayo ya vanhu va mukhuhlwana yi tala nakona na vanhu lomu etliliniki kumbe manese mimirhi ya va helela.

Swikombiso swin'wana swa vanhu lava lava nga na emiehleketweni yi nga riki kahle naswona swi endla leswaku loko va va teka mimirhi ya va nga ha vi kahle nakona miehleketo ya vona a yi endli kahle. Mimirhi ya kona hi liya ya ku vanhu va va gunetela kumbexana va endla swin'wana na swin'wana.

Vubihi lebyiya bya ku ri eswibedhlele swa mfumo a va koti ku tlhogomela vanhu hikuva van'wana va va va tele naswona vukahle kumbe leswinene i ku a wu hakeli nchumu exibedhlele i mahala.

nseketelo wa ndyangu wu nga pfuna hi ndlela leyiwani ku vulavula na munhu loyi a hluliwaku hi swidzidziharisi as ndyangu swa pfuna ku munhu a kota ku yingisela, nakona ku pfuna munhu loyi a hlaseriwaka hi swidzidziharisi leswi tanihi ndyangu swa pfuna, nakona va nga ha vulavula na yena kumbe va n'wi hakela timali va yi hlenga va ri ndyangu a ya lomu eku vitaniwaku ei-rehab-e.

Swiphiqo swa mphakelo wa mirhi hi mfumo swi tlanga xiave lexiwani, loko vanhu ku na vanhu lava tekaka mimirhi va yi nyika vana va vona makaya va nga ha foli tilayeni, manese va swi kota ku teka mimirhi ya vona va ya yi fumba kaya leswaku va yi vekela ku loko va khomiwa hi swin'wana va yi tirhisa.

Hikuva vanhu lava nga na vuvabyi bya Dementia a va swi rhandzi ku teka maphilisi nakona va endla leswaku vona va ri byi ta hela hi byoxe leswi nga riku kahle ende nakona va teka loko ku ri karhi ende byi va byi va kha byi kulelana.

Dyondzo ya mianakanyo yi kahle hikuva yi pfuna vanhu eka swilo swa ku tala, nakona vanhu va kota ku lemuka kumbe va kota ku vona leswi nga ta va karhata emahlweni.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku mirhi ya dyiwa hikuva ku hava munhu loyi a nga fambaku kule na rihanyo rero munhu i fanele ku teka maphilisi i fanele a dya swilo leswi faneleke nakona a nga chavi ku teka mimirhi ya mianakanyo.

A ndzi ta endla leswaku ri ndzi kulisa mapatu naswona a ndzi ta endla leswaku timovha ti nga tali ngopfu, ku nga vi na ti-hump ta ku tala hikuva loko ku ri na ti-hump ta ku tala vanhu a va ha swi koti ku famba kahle va famba va yima va endla leswaku timovha ti tala epatwini.

Ndzi langutana na ku ri hina Vantima a hi landzelerisi mimirhi ingaku hi hanya hi tindlela letiya ta vukhale, naswona a hi swi koti ku langutana na swilo hi lava ku hanya vukhale ende hi lava ku teka swilo leswi hi swi veka emavokweni ya hina ku veka lomu swibedhlele swi khomi switirhisiwa hinkwaswo.

Ndzi nga n'wi seketela hi ndlela leyi ndzi nga n'wi byela leswaku mimirhi ya dyiwa nakona ndzi nga n'wi tsundzuxa kumbe ku n'wi byela leswaku munhu un'wana na un'wana i fanele ku teka mimirhi leyi.

Ndhavuko wu khumba hi ndlela leyiwani swa ku tala ndhavuko wa lemukisa ku munhu u lava ku pfuniwa hikuva va le hansi va vulavula na munhu ku loko u ri na problem wa titwa na wena ngatini ku hayi ni na nkingha la.

Ku pfumaleka ka ka mirhi hi nga swi sivela hi ndlela leyiwani, munhu i fanele a titekela mirhi a nga pfumeli ku rhumela munhu a ya n'wi tekela, hikuva van'wana va teka mimirhi va koleke va ya yi xavisa va yi xavisela vanhu lava nga kotiki ku nghena lomu etitliliniki.

Hayi a hi lava nghohe yo basa munhu un'wana na un'wana wa pfumeleriwa ku teka mimirhi yaleyo, naswona sweswi a ha ha hanyi eka minkarhi liya ya Apartheid ya ku lava nghohe yo basa hi vona va va endlaka swilo hina van'wana a hi swi endla hinkwenu ha yi teka hikuva munhu un'wana na un'wana wa hanya.

Swi pfuna swi pfuna leswaku hi kota ku pfuna munhu loko ku ve u swi endla hi ndlela yo biha, nakona swi endla swi pfuna leswaku munhu a papalata ku kumbe a antswisa ku teka swidzidziharisi loko hi nghenelela swi endlela na ku munhu a va a ha tiyela if kumbexana swi koteka ku swi wisa kumbe ku swi tshika.

Hawa ndzi vona swi nga ri kahle hikuva va tionha, nakona mimiri ya vona yi nge he swi koti ku tirha kahle loko va swi endla hi ndlela leyiwani, swi lava va kota va papalata swilo leswiwani nakona vubihi bya kona mimiri ya vona yi nge koti ku ku hlamula ka swilo leswi va swi endlaka.

Tindlela ta ku tala leti ti nga endlaka leswaku va pfumela, ndlela yo sungula i ku va va dyondzisa vanhu hi mahanyelo ya HIV na AIDS, nakona naswona va fanele va byela vanhu leswaku HIV a hi xitalo yi dlaya loko i teka maphilisi. Vanhu va ku tala va nge he swi tumbeti nakona va nge he chavi ku teka ti-treatment ta vona.

Va va nga endla leswaku ri munhu a ti tekela hi wexe hi lexi ni vonaku ngaku xi ta endla swona nakona va fanele va teka mimirhi ya ku hlaya ya mavabyi mo karhi lama vanhu va va va va va rilaka hi mona etikweni.